O ka tshameka metsotso e mmalwa fela fa ntse o emetse sengwe.

Ee go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko, lebaka ke gore mongwe le mongwe o dirisa thekenoloji mme batho ka bontsi ba dirisa di-telephone tsa bone kgotsa megala ya letheka go etsa sengwe le sengwe le metshameko.

Motshameko o ke o itse o nang le dikgaisanong ke motshameko wa go raya gore wena le tsala ya gago le tlo go kgaisana gore le lebelela gore ke mang o wa go fenyang.

Go godisa bokgoni metshameko e .

Nna ke itse metshameko ya dikarata mme yone e tlhoka fela o nne le data go e tshameka.

Nna metshameko e ke e itseng ya go tshamekela mo inthaneteng ke motshameko wa dikarata mme mo metshamekong ya internet, fa o tshameka o sa kgaotse go na le ditlamorago tse di botlhoko ka gore wa go feleletsa e le gore go na le dilo tse e leng gore ga ona go di lemoga di diragala mme o ka se di lemoge ka gore wa go phela o le mo founung o tshameka.

Gore o tshameke metshameko ya mo inthaneteng wa go tlhoka data le gore founu e o e berekisang kgotsa mogala wa letheka o o berekisang o bo le wa malatsi a, o le botlhal. Metshameko ya inthanete e batla data ka gore o e tshameka online.

Batho ba le bantsi ba ithatela go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gore bosigo batho ba le bantsi ga ba dirise internet go raya gore batho ba rata go dirisa inthanete bosigo ka gore ga gona ope o ba tlhodiyang mme fa motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e ko godimo ene a tshameka mme a sa tshameke sebaka se loleele gore a kgone go ne go itumelela go tshameka metshameko ya internet.